Iyakwazi uba neenzame ezintle kwi-credit score yakho ukuboleka iimali zokubhatala izifundo zakho. Iyakwazi ukuthi iphumele ibe yinto entle for wena xa ukwazile ubhatala leyo mali kwangethuba, ngexesha elifanelekileyo. Iye loo nto leyo ibe neenzame ezintle kwi-credit score yakho.

Inceda kakhulu eyoba umzali imali yesikolo avele ayibhatale ngeselfowuni. Ngoba ngamanye amaxesha uyakwazi ukunikela umntana, umntana ayibone ukuba imali makayisebenzise ngenye indlela. Uyakwazi ukuhamba ukuyoyibhatala esikolweni kodwa naleyo ithatha ixesha yokuba funeke kuqala ukhe uthravelishe ukuya esikolweni, lixesha neenzame ezininzi. Ibe lula kakhulu ke ngoku xa ukwazi uvele uyibhatale imali yesikolo ngeselfowuni.

Ngexesha sasiyofuna.

Xa usebenzisa i-intanethi ngeendlela zokusebenzisa imali yakho ebhankini kubalulekile ukuba ube nee-passwords, kubalulekile ukuba ungavuli yonke into oyibonayo kwi-intanethi eza kufuna iphasiwedi yakho. Kubalulekile ukuba xa ugqibile usebenzisa i-intanethi yebhanka yakho uthi log out, ukwenzele kungangeni nawuphi na umntu kwi-internet banking yakho kuba ulibele ukuthi log out xa sowugqibile ukwenza obukwenza ngokwemali yakho.

Le mali itsalwe ngumqeshi wakho ukuba uzokwazi mhla wangakwazi uphangela kube kukho imali ezawuncedisana nawe ngalo mzuzu uhleli endlini. IUnemployment Fund incedisana nawe ngexesha lakho lokungasebenzi. Le mali itsalwa ngumphathi wakho enye itsalwe kuwe idibane igcinwe kwaDepartment of Labor. Mhla kwenzeka ukuthi uphelelwe ngumsebenzi ungekawufumani omnye umsebenzi uzawukwazi uba nemali ezawumane ikunceda ikugcina ngalo mzuzu ungasebenziyo.

Ukuthumela imali okanye imivuzo yabasebenzi bakho ngefowuni kuluncedo kakhulu kwaye yindlela eneendleko eziphantsi kakhulu. Ngoba okokuqala, kukhuselekile okonoba kuthi uthatha uyobanika ngesandla, apho kungenzeka nantoni na kwilizwe esiphila kulo apho kukho izigebengu. Okwesibini, uyakwazi ukuthi uba uhleli endlini uyitransfere imali, ayithathi xesha lakho. Abe lo uyilindeleyo imali naye uyayifumana ningakhange nidibane, ngokufumana i-notification kwifowuni yakhe. Yindlela elula, yindlela ekhuselekileyo.

Ngexesha sasiphantsi kwelifu elimnyama, ukukhawuleza kwenkampani yeinshorensi ukuhlawula kwenza ukuba umsebenzi ube lula. Ngoba kaloku already iintliziyo zibuhlungu nijongene neento ezininzi zamalungiselelo womngcwabo. Nijongene nokutya, nijongene nabantu abafikayo abazokwenza ututwini apha ekhaya. Kodwa yonke le nto inidisa ukuba kubekho imali. Xa imali ingekho amalungiselelo awakwazi ukuqhubeka. Kuba ngcono kakhulu ke ngoku xa imali ikhawuleze yafika, kukhawuleze onke amalungiselelo ahambe ngokwendlela.

Akulunganga ukuya kumashonisa ngoba oomashonisa babiza i-interest engaphezulu kakhulu kunokuba bekufanele bayayibiza. Ukuba kule nyanga sizawuya kumashonisa siyoboleka imali, ithetha uba loo nto leyo nakwinyanga elandelayo asizokwazi ukwenza konke esikufaneleyo ngenxa yoba sizobe sibhatele ityala eli likamashonisa lizabe line-interest e-high. Ithi loo nto leyo nyanga nanyanga sawumane siba ne-short fall kwizinto ekufanele sizenze ngemali ngenxa ye-interest enkulu esiyibhateleyo kwityala esizabe silithathe kumashonisa.